Loko mfumo wu lava ku antswisa vuhlayiseki bya swiporo va fanele ku dzikisa mianakanyo ya vona eka swilo leswi landzelaka ku lulamisa switirhisiwa swa le swiporweni ku endla leswaku swiporo swi va ni milenge yo tiya swi nga rhurhumeli swi va swi sirhelelekile ni ku lulamisela swiporo ku nghenisa maphorisa ya swiporo kumbe varindzi va vuhlayiseki vafanele ku va kona leswaku va hlayisa vatirhi va sivela vukungundwani ku yiva ni swikombiso swa khombo ku nghenisa ti khamera ta vuhlayiseki ti khamera ti pfuna leswaku swilo leswi hoxekeke ni ku tivisa loko ku ri ni khombo kumbe ku kombisa leswi humelelaka loko swi laveka ku letela vatirhi vatirhi va swiporo tindhuna varindzi ni va tsutsumi va fanele ku dyondzisiwa ku langutana na swiphiqo swa vuhlayiseki hi ndlela yo tlhariha.

Ina loko vanhu va matiko man'wana va ta ehenhla ka tiko ra hina va lomba mimovha swi pfuna swinene ku kurisa ikhonomi ya hina leswi swi humelela hi tindlela leti ku humesa mali ya misava yo huma ehandle loko va hakela hi mali ya matiko ya vona mali yoleyo yi nghena etikweni ra hina yi pfuna ku tiyisa ikhonomi ku ku kurisa mabindzu ya le kaya tikhampani leti rent-aka mimovha ti kuma mali ta kula naswona ta ya emahlweni ti tirhisa vatirhi va laha kaya kupfusha vutleketli ku nga tourism vanhu lava va tshama nkarhi na nkarhi va tirhisa mali ya vona eka swakudya tikhampani vutlelo ni mintirho yin'wana leswi swi endlaka mali yi famba swinene etikweni.

Ku xavisa kumbe ku xava swikanyakanya leswi swi yiviweke swi nga ku hoxa enghozini loko u xava nchumu lowu yiviweke u pfuna vugungundzwana lebyikulu bya leswaku byiya emahlweni naswona swi endla leswaku vaakelani va lahlekeriwa hi ntirho ni vutomi bya vona leswi swi endla leswaku ku nga vi na ku tshembeka exikarhi ka vamabindzu ni vatirhi naswona swi hlasela ikhonomi ya misava hinkwayo.

Nkulukumba ndzi kombela ku yi vulavula hi mhaka leyi hi kurhula thekisi leyi yi tele ngopfu naswona swi endla leswaku ndzi titwa ndzi nga ntshunxekanga naswona ndzi chavela rihanyo ra mina leswi swi nga tlhela swiba nawu naswona swi nga va nga nghozi ndza swi twisisa leswaku mi lava mali kambe ku hlayisa vutomi bya vanhu i swa nkoka swinene a hi kombela ku va ni ndlela yo antswa yo languta nhlayo ya vakhandziyi leswaku hinkwerhu hi titwa hi sirhelelekile.

Loko swi teka vukorhokeri bya e-hailing GPS i ya nkoka swinene hikuva yi tirhisa misava ya satellite ku kombisa laha munhu a nga kona ni laha a kongomeke kona hambiswiritano GPS a yi tshembekanga mikarhi hinkwayo loko muchayeri a hambuka eka gondzo leri a bumabumeriweke rona leswi nga ta humelela hileswi app yi vona leswi yi kombisa leswaku muchayeri u hambukile muchayeri u ta swivona u vona eka app leswaku muchayeri a nga fambi hi ndlela leyi faneleke u nga tirhisa swilo leswi u nga tirhisa swilo swo fana na leswi ndzi nga n'wi khutaza kumbe ku n'wi vutisa hi foni ku vutisa app leswaku app Uber kumbe Bolt leswaku va kambisisa mhaka mhaka ya vuhlayiseki loko ku vonaka ku ri na ku chava kumbe ku hambana loku nga twisisekeki muchayeri u fanele ku huma a tivisa vulawuri va app kumbe xana ni maphorisa.

U nga tshineli ngopfu siya ndhawu ya le ndzhaku leyi eneleke safe following distance hikuva tirhaka a yi koti ku yima hi ku hatlisa loko yi yimisiwa swa chuketana u ta va ni nkarhi wo tirhisa ti brake tshama u voniwa hi muchayeri wa tirhaka tirhaka yi na ti blinds spots ndhawu leti nga vonaki nyiki ngopfungopfu laha endzhaku na le mahlweni hi xitalo loko u nga swi koti ku vona endzhaku ni le mahlweni hi ku tirhisa xivoni side mirror mutirhisi wa yona kumbe muchayeri na yena a nga ku voni u nga swi ringeta ku hundza hi le xikarhi tirhaka yi teka nkarhi ku hundza naswona a yi koteki ku hundziwa hi le xikarhi hundza ntsena loko u vonile leswaku ndlela yi basile naswona u ni ndhawu yo ringana.

Ku lahlekeriwa hi ku tshembiwa hi vatirhi va app vatirhi va lahlekeriwa hi ku tshemba leswaku muchayeri u tirhisa app hi ku lulama naswona va nga n'wi naswona va nga ha n'wi rhandzi na ku tlhela va n'wi tirhisa leswi swi endla leswaku valahlekeriwa hi vatirhi va nkarhi hinkwawo ku khoma nawu ku tekela mali ehandle ka app swi hambana ni milawu ya khampani ya bolt naswona swi nga vanga leswaku muchayeri a susiwa eka app kumbe ku khomiwa hi maphorisa loko swo tiveka ku onhaka ka vito ra khampani leswi swi endla leswaku bolt yi voniwa tanihi khampani leyi nga sirhelelangiki leswi swi endla leswaku vatirhi va nga ha kumi mintirho naswona bolt yi nga tshuka yi nga ha tirhisiwi ematikweni man'wana.

Swa ku famba hi bazi hikuva xihahampfhuka xa durha swinene ku tlula bazi naswona u fanele u fika exikarhi ka nkarhi ku endla ti check in na security naswona swi nga nonoka loko ku ri na ku hlwela ku karhi.

Ndzi tshama ndzi rhula ni ku twisisa ku hlwela ka xitimela swi nga humelela hikokwalaho ka swilo swo fana na makhombo exiporweni matirhelo ya xitirhisiwa kumbe swiyimo swa kona swa le endleleni ku kariha swi nge pfuni nchumu ndzi nga lava rungula leri khumbekeke ndzi nga famba eka ti customer service kumbe ndzi tirhisa app ya xitimela leswaku ndzi kuma tinhlamuselo ta ku hlwela ni leswaku xi ta fika rini hakunene ndzi tivisa lava ndzi lavaka ku va tivisa loko ndzi ri karhi ndzi famba laha munhu a ndzi rhendzeleke kona tanihi ntirho ndzi nga va tivisa leswaku ndzi hlwerile.

Ku tirhisa mafurha hi vutlhari tirhisa timovha leti nga na fuel efficient kumbe leti nga dyaka ngopfu mafurha lunghisa timovha nkarhi na nkarhi leswaku ti tirha kahle naswona ti nga lwisana mafurha tshama u tlakusa mathayere hi mpimo lowu faneleke hikuva mathayere lama nga tlakusiwa vangiki kahle maendla leswaku movha yi tirhisa mafurha yo tala ku tirhisa swo famba xa mani na mani hlawula ku tirhisa xitimela bazi kumbe ku famba hi movha wo hlanganyela ku hunguta ku tirhisa ka timovha to tala famba hi xikanyakanya kumbe swithuthuthu eka tindhawu leti nga ekusuhi.

Mabazi ya le endhawini ya ka hina ya tshembekile swinene mabazi ma famba nkarhi hinkwawo ma hlayisekile ku pfaleriwa ku nga ri na vukhamba ma basile naswona ma khataleriwa ma ni ti mpfumelelo ta vuhlayiseki ku fana na CCTV kumbe vu security leswi ndzi nga swi ndzi nga swi cincaka hileswi kumbe ku tsundzuxa leswaku vukorhokeri byi antswa ndzi nga endla swivilelo eka masipala loko mabazi ma nga fiki hi nkarhi mahlwela kumbe mafamba hi ndlela leyi faneleke ndzi nga khutaza mfumo ku engetela mabazi ya nkarhi ni xikarhi kumbe lawa ya fambaka nkarhi hinkwawo nga endla ti-campaign to swekela vatirhi va le mabazi.

Ku fika hi ku hatlisa vafambi va va fika laha va yaka kona hi ku hatlisa va tlhela va kuma vulawuri lebyi fambaka emahlweni ka ku lawula mindzwalo ya vona mabazi lama ma nyiketa vafambi swakudya swo hambanahambana leswi fambaka emahlweni va tlhela va nyika vafambi ndhawu ya ku dyela na ku wisa eka yona.

Khadi ra vutlhari i khadi leri nga ni xikwere xo hlawuleka endzeni ka rona leri hlayisaka mali kumbe ti-point ta mufambi loko munhu a lava ku khandziya bazi u tirhisa khadi leri ku hlawula leswaku wa nghena kumbe wa huma ebazini loko u fika u tshineta khadi eka xitirhisiwa a wu ri hoxi endzeni xitirhisiwa lexi xi ta hlaya khadi naswona xi vula leswaku u pfumeleriwile ku nghena khadi ri hlayisa mali yo fambafamba. Loko u nghena muchini wu teka mali eka khadi hi ku ya hi ndhawu leyi u ya ka eka yona.

Ndzi nga eka xitichi xa maphorisa lexi nga le kusuhi ndzi va hlamusela hi leswi ndzi lahlekiseke xiswona kumbe ndzi nga kombela mpfuno eka vatirhi va le xitichini ndzi nga kombela ku pfuniwa eka vatirhi lava ambaleke yunifomo vo tanihi maphorisa kumbe lava hlayisaka ndhawu ndzi nga ku eka vona ndzi lahlekile ndzi kombela ku pfuniwa.

Avuxeni munghana ndzi lava ku teka riendzo ro leha ra le gondzweni ndza swi tiva leswaku eka mavhiki lama nga hundza a wu ri ni ntshikelelo wa miehleketo kambe ndza ku tshembisa leswaku loko wo teka riendzo leri na mina wu ta phyuphya emiehleketweni hikuva eka riendzo leri hi ta va hi karhi hi yingisela tinghoma kumbe tinsimu leti nga ta phyuphyisa miehleketo ya hina swakudya na swon'wa u nga vileli hi swona sweswo ndzi ta ku xavela a hi fambi eka gondzo leri u ya wisisa miri wa wena ni miehleketo.

Patu yo engetela ya ti-toll gate loko ku ri na mapatu mo hlaya lama pfunaka ku rhurhela timovha ndzawulo yi nga endla mapatu ya xinkadyana hi nkarhi wa ti-holiday leswaku timovha ti nga yimelelana nkarhi wo leha ku tirhisa e-toll system ni makhadi ya digital ku kandziyisa ntirho wa electronic toll payment ku nga laveki ku yimisana ku hakela hi voko loko vaendzi va tirhisa e-tax kumbe smart card timovha ti famba hi ku hatlisa.

Bazi ra xiyimo xa le henhla ma na vukorhokeri bya le henhla naswona ku tlhela ku va ni vulawuri ya ya mindzwalo ya vakhandziyi ya xiyimo xa le henhla mabazi ya xiyimo xa le henhla ma tlhela ma va ni xiyindlwana ma tlhela ma va ni tindhawu ta ku etlela ka wona ni ndhawu yo dyela eka yona. Mabazi lama tolovelekeke ma hava vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla ma hava swiyindlwana kumbe swakudya ni ndhawu ya ku etlela eka yona.

Kokwana loko hi famba hi swifambo swa le magondzweni hi ta teka nkarhi wo leha ku fika laha hi yaka kona kasi loko hi tirhisa xihahampfhuka hi ta hatla hi fika naswona xihahampfhuka xi ni vukorhokeri bya le henhla hikuva ku ni ndhawu ya ku etlela eka yona, xiyindlwana naswona eka xihahampfhuka hi nyiketiwa na swakudya. Naswona loko hi tirhisa swifambo swa le magondzweni hi ta fika hi karhele kasi loko hi tirhisa xihahampfhuka hi hatla hi fika naswona loko hi karhala hi nga ha kuma ndhawu yo etlela eka yona endzeni ka xihahampfhuka.

Ta swakudya ti fanele ku va ta vanhu hinkwavo swakudya i xilaveko xa munhu un'wana na un'wana naswona switirhisiwa swa nkoka a swi fanekelanga swi aviwa hi muxaka wa vuhlayiseki bya timali loko nxavo wu ehlisiwa eka van'wana ntsena swi nga va swi nga vanga khombo eka vahlayi va bindzu hikuva va nga lahlekeriwa hi mali leyi a va ri karhi va yi tirhisa ku endla swakudya lava va holaka mudende va fanele ku pfuniwa hi tindlela tin'wana mfumo wu nga tirhisa ma-project yo fana na food vouchers swakudya swa mahala eka swikolo na swibedhlele.

Ku langutaneke ni xiphiqo xa ku xota ka ti-wheelchair leswi endlaka leswaku vadyuhari va nga koti ku fambafamba hi ndlela yo sirheleleka ni ya kurhula eka swiyimo swo tala ku katsa ni ku nghena eswibedhlele leswi swi va boha leswaku va famba hi milenge hambileswi miri ya vona yi nga pfumeriki, sweswo swi nga veka rihanyo ra vona ekhombyeni ndzi kombela leswaku ndzawulo ya rihanyo yi hi seketela hi ku hi nyika ti-wheelchair to tala kumbe ku hi lunghisela leti ti onhekeke.

Xewani loko ndzi ri endleleni yo ta entirhweni namuntlha nampundzu movha ya mina leyi a ndzi ri ku yi chayeleni yi humile vhilwa ndzi nga swi hleketelangi xikan'wekan'we ndzi vuyile ndzi yima etlhelo ka patu ku lava ku twisisa leswaku ku endleka yini loko ndza ha ringeta ku kuma mpfuno movha lowu a wu ta endzhaku ka mina wu fikile wu ndzi chayisa ndzi nga swi hleketelelanga. Ndzi vitanile maphorisa ni va ishurense leswaku va ta va ta ndzi pfuna naswona leswi swi tekile nkarhi wo leha hi ku titsongahata lokukulu ndzi ta kombela ku khomeriwa ku va ndzi nga kotanga ku fika entirhweni hi nkarhi, ndzi ta mi tivisa leswaku endzhaku ka swona ku vuye ku endleka yini eka nkarhi wa sweswi a ndzi rhandza ku kombela ku khomeriwa ku va ndzi nga fikanga entirhweni inkomu.

Avuxeni sesi ndza tshemba leswaku mi pfukile, ndzi vona mi pakile laha ndzi ndzi pakaka kona hi masiku naswona ndhawu leyi yi funghiwile yi tlhela yi tsariwa vito ra mina. Ndzi ni ku tshemba ni ku twisisa leswaku mi nga va mi endlile xihoxo naswona sweleswo a hi nandzu xihoxo xi endliwa hi munhu. Kambe ndzi lava ku mi tivisa leswaku laha entirhweni un'wana na un'wana mutirhi u ni phaka leyi a nga endleriwa yona yi tlhela yi tsariwa na vito ra yena, ndza swi twisisa leswaku mi nga va mi nga swi tivi sweswo kambe a hi nandzu, ndzi kombela leswaku eka nkarhi lowu taka mi hamba mi tirhisa phaka leyi yi nga na vito ra n'wina inkomu.

Vanhu vo tala va lomba mimovha hikokwalaho ka ku va va lava ku ya emakaya. Xikombiso ku fana ni minkarhi ya tiholodeyi ta makhisimusi, vanhu vo tala a va swi tsakeli ku tirhisa swifambo swa mani na mani ku fana ni mabazi. Leswi swi endla leswaku vanhu va ya va ya lomba timovha leswaku va ta famba hi tona ekaya. Xin'wana ku nga va ku ri vanhu a va lavi ku languteriwa ehansi naswona va lava ku vonaka va ri vanhu va swiyimo swo karhi, leswi swi endla leswaku vanhu va va ni ntshikelelo wo ya nghena etixopeni ta timovha va lomba timovha. Swin'wana i ku va munhu a hlangane na nghozi ya movha u tolovele ku famba hi movha naswona sweswi a nga ha ri na movha, leswi swi nga endla leswaku a ti vona ingari ku famba hi xifambo xa mani na mani a swi n'wi fanelanga u tolovele ku famba hi movha, leswi swi nga endla leswaku munhu a ya a ya lomba movha.

U fanele u va ni muholo lowu tshamisekeke, vanhu vo tala va laveka xilipi xa muholo xa tin'hweti to hlayanyana. Record ya swikweleti loko u nga ri na record ya kahle ya swikweleti bank yi nga ka yi nga ha ku tshembi. ID leyi tshembekaka u fanele u va u ri na ID ya laha u tshamaka kona kumbe tiko leri u tshamaka eka rona, papila ra laha u tshamaka kona.

Swa maxelo mpfula, xihuhuri kumbe ku vonaka ku nga ri kahle swi nga vanga ku hlwela. Swikombiso swa vuhlayiseki, loko ku ri ni xiyimo xo fanela ku lavisisiwa ku fana na ku onhaka ka xihahampfhuka, swi nga endla leswaku xihahampfhuka xi hlwela. Ku fika ka swihahampfhuka hi ku landzelelana, loko swihahampfhuka swo tala swi fika hi nkarhi wun'we rivala ri nga va ritsongo, leswi swi endla leswaku swihahampfhuka swin'wana swi yimisiwa ku kota ku nyika xin'wanyana ndlela yo hundza.

Ku wa ka mindzwalo swi nga vanga ku lahleka ka nhundzu, ku vaviseka ka vatirhi. Swiyimo swo biha swa magondzo, magondzo lama nga lulamisiwangiki ya nga onha movha. Ku yiviwa ka nhundzu, loko nhundzu yi lahleka u lahlekeriwa hi mali ni ku lahlekeriwa hi ku tshembiwa hi vatirhi kumbe vaxavi. Ku durha ka mafurha, nkarhi ni nkarhi ku tlakuka ka mafurha swi vanga ku durha ka ku fambisiwa ka nhundzu.

Ku nga thoriwa vanhu lava nga ta rindza mabazi vusiku na nanhlikani. Ku nga akiwa miako laha mabazi ma nga ta tshama kona, miako leyi yi nga akiwa hi ndlela ya leswaku yi va yi lehile swinene ku sivela makhamba leswaku ma nga khandziyi makhumbi. Va nga tlhela va endla electric fence, leswaku makhamba loko ma khandziya khumbi ma nga koti ku wela endzeni. Va nga tlhela va veka tikhamera leti ti nga ta tirha vusiku na nanhlekani ku tiyisisa leswaku mabazi ma hlayisekile.

Ku antswisa vutleketli ni ku xavisa. Loko tax yi lulamile vatirhi va tinyimpfu, varimi, vahlayisi va rhumela nhundzu yi fika emakete hi nkarhi swi pfumelela bindzu ri kula. Ku aka mapatu ni tindhawu ta vuhumelerisi, mali ya tax yi nga pfuna ku aka tipoti na tifeme leti nga tumbuluxaka mintirho. Mintirho leyi tumbulukaka yi fana ni switirhisiwa swa ku hlayisa nhundzu, vahlayisi va swikepe, tifeme leti pakaka ni ku lunghisa nhundzu.

Muthori ndzi ni miehleketo leyi yi nga tisaka vupfhumba ni ku kurisa bindzu ra hina, tindhawu tin'wanyana to endzela va tirhisa xihahampfhukaphatsa. Na mina a ndzi ri na miehleketo ya leswaku ni nga pfula vupfhumba lebyi nga endlaka leswaku vanhu va ta va ta endza endhawini ya hina hi ku tirhisa xihahampfhukaphatsa. Leswi ndzi vona leswaku swi nga endla leswaku bindzu ri kula swinene, naswona swi nga nghenisa mali eka bindzu ra hina. Hikokwalaho ka ku ndzi vona ingaku vanhu vo tala va swi tsakela ku ya eka tindhawu leti va vonaka ndhawu endzeni ka xihahampfhukaphatsa. Hi xikombelo lexi a ndzi kombela leswaku muthori u ndzi kumela xihahampfhukaphatsa kumbe ku xava lexi hi nga xi tirhisaka ku endla mali yin'wana eka bindzu ra hina, ndzi nga tsaka ngopfu loko xikombelo xa mina xo twala inkomu muthori.